Go a naya madi ba sa kgone go a busa, go sa tlhaloganye tumelano sentle, go sa batlisise motho yo ba mo adimang, go dira tumelano ka molomo fela. Go tila diphoso tse batla kitsiso pele, netefatsa gore motho a ka a busa. Nna le tumalano e e kwadilweng, kopa kgakololo fa o sa tlhaloganye sengwe.

Go dirasa dibanka tsa mo inthaneteng le tsa mogala go fetotse ditirelo ka tsela e latelang, botlhoofo go dira di-transaction ka nako enngwe le enngwe, go sa ye bankeng. Tshireletsego, go dirisiwa di-password le dithulaganyo tsa tshireletso le fa ntse gole jalo kotsi ya borukgutlhi e santse e le teng.

Fa o batla go adima madi kwa bankeng go tlhokega, lekwalo la kitsiso, pay slip-i kgotsa bopaki jwa madi a o a amogelang. Seteitemente sa banka, tumelano ya tiro, pampiri e e bontshang se o tla se dirang ka madi. Tsotlhe tse di thusa banka go lekola bokgoni jwa gago jwa go busa madi.

Madi a go fetolwa a a tswang mo dinageng tse dingwe, a fetolwang gonna madi a molefatsheng larona, go tlhokega gore re a fetole ka gonne re dira kgwebo ledinaga tse dingwe. Batswa kwaa ba tshwanetse go dirisa madi alefatshe leno, go nolofatsa ditransekshene tsa lefatshe ka bophara.

Go romela madi ka mogala go bonolo ka gonne, go a itlhaganela ebile o ka tlhola ditransekeshene ka bonolo. Ee go na le moputso oo duelwang ka mefelo amangwe, jaaka ditseo tsa tirelo kgotsa diperesente tse di tsayang fa o romela madi.

Tirelo e, e siametse ba ba ratang go eta ka gonne e nolofatsa tsameiso ya madi a tshireletso.

Fa o rometse tsala ya gago madi ka cash send, o tla e bona ka ditsela tse di latelang. O tla ya kwa ATM kgotsa kwa lebenkeleng le le amogelang tiriso e. O tla faana ka reforense nomoro e rometsweng mo molaetseng mme a tsenya PIN. Morago ga foo, o tla amogela madi a cash send a rometsweng kwa go yena.

Go tsena mo stokfeleng go ka lothusa ka go lo rotloeletsa go boloka madi ka maikemisetso, go nna le tshegetso fa mongwe a tlhoka madi, go amogela puseletso e oketsegileng mo mafelong a selemo. Go aga tswelopele mmogo jaaka setlhopa ka tsela e e babalesegileng e thusang le e kgothatsang ya go boloka madi.

Histori ya gago ya sekoloto e ama kopo ya karata ya sekoloto, ka gonne banka e leba gore o ikanyega mo gobuseng madi. Go na le di peresente tse di tlhomameng tse di supang seemo sa gago eleng credit score. Go tokafatsa histori ya sekoloto busa madi ka nako, se fetisi mokitlane o letleletsweng, ithlatlhobe kgapetsa kgapetsa gore o itse se emo sa gago sa sekoloto.

Fa motho kgotsa kgwebo e beeletsa mo thotong dilo tse di botlhokwa ke lefelo, lefelo le le nang le ditshono tsa kgolo, theko ya thoto, madi a e rekileng a dumelana le boleng, madi a rente, letseno le le amogelesegileng gotswa mo thotong.

Go botlhokwa gore batho ba itse ditlhwatlhwa tsa madi ka gonne, ba ka dira ditlhatlhobo tse di malema ka go laola madi. Ba ka fokotsa diphoso tsa madi, ba ka aga bokamoso jo bontle ka go boloka madi. Ba ka dirisa madi ka boikanyegi le ka tsela e e siameng.

Fa o batla go bontsha bopaki jwa madi a a tsenang letsatsi le letsatsi o ka bontsha pay slip-i, seteitemente sa banka, pampiri ya kgwebo, dikhopi tsa akhaonto tse di bontshang tirelo. Tsotlhe tse di thusa go supa madi a tsenang mo akhaontong ya gago.